Khaedu dzine vhathu vha ṱangana nadzo musi vha tshi ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni vha itela u renga nnḓu lwa u to thoma ndi musi bannga kana hanevho zwiimiswa zwine vha khou humbela tshelede khazwo vha sa koni u swikelela uri vha vha fhe tshelede yo imaho nga uri vha thoma nga u vhafha tshelede ṱhukhu ine a si hone vha nga vha kho ṱoḓa yone uri vha kone u renga heyo nnḓu iṅwe khaedu futhi ndi ya uri vha ḓivhe uri nnḓu iyo ine vha khou i ṱoḓa i tshimbilisa hani kana u imisa hani.

U ya nga nṋe ho fanela u kateliwa nga maanḓa tshelede ya zwiḽiwa na ya vhulalo na tshelede ya u renga bogisi na tombo ngauri ndi zwone zwipikwa zwihulwane musi zwi tshi ḓa kha mafhungo a mbulungo.

Ndi pfhesesa uri na vha zwiimiswa zwa zwa mbulungano vha ita uri hu vhe na tshifhinga tsha u lindela uri vha thoma u vhulungelwa musi wo weliwa nga tshiwo ngauri kharali vhone vha vha vha vha vha vha ṋamusi matshelo vha vhulungea lwa zwi amba uri vha na tshumelo ya mahala ngeno vhone vha sathu vha dzhiela uya gai kana u swika ngafhi so ndi zwa ndeme uri hu vhe na tshifhinga tsho u lindela nṋe u nga nṋe ndi vhona zwotea uri tshifhinga tsho lindela tshi vhe hone ngauri vha zwiimiswa zwa mbulungano navho vha kha vhubindudzi.

Musi muthu o kundelwa u ita mbadelo ya medical aid yawe fhedzi a khou ṱoda dzilafho ḽa tshipentshele a zwi konadzei uri muthu a kone u wana dzilafho ḽa tshipentshela ngeno a songo kona u badela masheleni a medical aid wawe zwino zwa do itea ndi zwa uri u ḓo wana dzilafho ḽa nnyi na nnyi nga tshetsho uri a kone u thusalea nga murahu ha musi o balelwa u badela medical wawe mara kha rali a kona u badela a nga kona u wana dzilafho ḽa tshipentshela.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa musi vha tshumelo ya mbulungano vha tea u ṱhonifha maitele na mvelele kana vhurereli nga tshifhinga tsha tshumelo vhaṅwe vha vhuṅwe vhurereli vha ri vhone a vha dzhenisi matombo kana lu bada lune lwa shumiswa mavhiḓani. A vha lu dzhenisi nga tshetsho tshifhinga so vha vha mbulungano kana vha tshumelo ya mbulungano vha tea u ṱhonifhana hezwo uri vha ambe na vha muṱa uri ri ḓo dovha ya nga ḽiṅwe ḓuvha futhi ḓo tou ḽiṅwe ḓuvha ḽo ḓala vha pandela lu bada hu si na vhathu vha vhurereli kha arali zwo tendelwa uri zwi itiwe ngo to ralo ndi zwa ndeme uri vha zwi ṱhonifhe ngori vhurereli ho fhambana khathihi na mvelele zwo fhambana.

Funeral cover ndi khuvhanganyo ya masheleni i ne ya bva musi muthu o lovha zwi tshi itela uri masheleni ayo a kha a anganyele mushumo wa mbulungo woṱhe.

Vhanga vhulunga masheleni avho nga nḓila dzo fhambananaho vha ita mulanga na bannga uri vhone nga ṅwedzi nga ṅwedzi kana nga tshifhinga nga tshifhinga tshetsho vha ḓo vheya tshelede ya nngafhani, zwine zwa vha thusa u swikelela tshipikwa tshavho tshine vha ḓovha vha kho ṱoḓa u tshi ita musi vha tshi khou vhulunga masheleni avho zwi ri vha thusana uri vha ḓivhe uri vha kho tshimbilisahani kha sia ḽa masheleni avho musi vho vha tshi kho vhea masheleni na ḓuvha nga ṅwedzi nga ṅwedzi kana nga ḓuvha nga ḓuvha zwezwo zwine vha ḓovha vho langana zwone na bannga yavho.

Ndi fhethu ho fhambananaho hune muthu anga ya a ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe zwi tshibva kha uri oyo muthu u ngafhi kharali muthu a kho ya mashango ḓavha kana a khouya kha maṅwe mashango kana muthu a kho dzhena Afurika Tshipembe kharali o fara dzi europe a tshi swika airport uya kona u swika tshentsha dza vha dzi ḓisa kha dzi rannda uri a kone u shumisa tshelede yawe fhano South Africa Afurika Tshipembe zwi fana na musi a tshelede kha shango zwo ralo fhethu ha khwinesa ha u tshentsha tshelede masheleni awe kana u shandukisa masheleni awe ndi airport.

Khombo dzine dza wela vhathu musi vha tshi kho ita mbadelo dza zwikuḽu fisi zwa vhananga luṱingo vha songo vha songo to ya banngani ndi ya musi vha tshi shumisa nomboro ya ṅwana i si yone kana yo khakheaho ine ya vha uri ipfi student number kana referentsi namba ya ṅwana zwo zwo khakhea masheleni a ya kha muthu a songo teaho kana a songo fanelaho ndi yone khaedu kana khombo ine vha bebi vha ṱangana nayo.

Ndo no ya kha mbulungo ine munetshedzi wa tshumelo a shumisa ngayo zwithu zwoṱhe zwavhuḓi zwithu zwoṱhe zwo vha zwi nga ngona zwone zwi tshi tamisa zwi zwavhuḓi muṅwe na muṅwe a tshi nga ita uri mashaka awe na na na vhabebi vhawe vha nga tamu itelwa mbulungo ya to raloho nga nḓila ye zwa vha zwo naka ngayo kana zwavhuḓi ngayo hu tovhori mufu ovha a sa vuwi kana ha koni u vhona mara zwone zwovha zwo naka zwo vha zwi zwavhuḓi, ri tshi sumbedza uri na masheleni o shumiswaho na masheleni a vhuḓi ende manzhi.

A dzi tu vhesa khaedu nnzhi mara khaedu dzone dzi hone dzi hone ndi khaedu dza musi vha tshi balelwa u isa mabammbiri o teaho a ita mbilo ya masheleni a vhathu vha sa shumi vha fhedza vha kho ya nṱha na fhasi ngauri vha vha sa ḓivhi uri hukho tea uya mini na mini kana hu ṱoḓea mini na mini hone zwi kho tea u isiwa gai.

Hai a ni ngo tea uri ni vhuyedzedza masheleni aṋu masheleni a vha a aṋu, a zwi vha zwi zwa ndeme uri ni fhungu, ni vhe ni khou fhungudza kana ni khou ntsha masheleni musi ni tshi khou vala akhaunthu, ni panga masheleni musi ni tshi khou vula akhaunthu fhedzi.

Musi no kona u ḓivha uri ni khou vhea tshelede yaṋu for tshifhinga tshingafhani ndi hone ni tshi nga kona u ita mbetshelwa ya tshelede ende tshelede yaṋu i kone u aluwa tshifhinga tshilapfhu musi no ita mbetshelwa ya miṅwedzini milapfhu lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi khaedu dza u uri vha, ni ṅwale mutendelo kana tshelede ine na khou i ṱoḓa ni sa ḓivhi uri vha ḓo kona u ni nekedza yone naa musi ni tshi khou apuḽaya for khadi for garaṱa ya zwikolodo.

Minikelo ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe i shuma hani kha puḽani ya thuso ya zwa ngalafho, i thusa zwavhuḓi ngauri i i vha i khou vhea tshelede, tshelede i vha i khou shuma u bveledzisa kana u sumbedzisa uri hu vhe hu na fhethu hune ha khou ha khou vheiwa hone masheleni uri vhathu vha tshi nyaga thuso vha kone u wana masheleni kana vha wana thuso.

Ee, ndo no vhuya nda vala akhaunthu ya u vhulunga tshelede nga ṅwambo ya mbadelo nnzhi ngauri ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi khou tea u tou zwi itisa hani, yo vha i tshi dzhiesa tshelede nnzhi kana ndo vha ndi si khou kona uri ndi vhulunge tshelede nnzhi ngauri navho vha vha khou toḓa masheleni manzhi.

Ngauri zwi vha thusa u fhungudza tshifhinga musi vha si na tshifhinga uri zwi vha tshi ita nga ṱhingothendeleki vha a kona u ita vha huṅwe na huṅwe hune vha vha hone, a zwi tou vha kombetshedza uri vha ye tshikoloni hanefho hune vha khou tea u badela hone, zwi vha zwi khou vha thusedza tshifhinga uri vha vha vha kho ḓivha uri vha vha na tshifhinga tshingafhani.

Ndi nga vhulunga masheleni a yunivesithi kana ya goloi ngauri ndi vha ndi sa khou ṱoḓa u ita tshikolodo kana u shumisa tshikolodo musi ndi tshi ndi tshi fara tshelede. Ndi vha ndi sa khou nyaga u ita tshikolodo kha zwithu zwoṱhe zwine nda khou tea u zwi badela, sa tsumbo tshelede ya tshikolo ya yunivesithi ndi nga ita mbetshelo hu tshe na tshifhinga na tshelede ya u renga goloi, ndi nga shuma nda shuma nda kona u ita u vhea tshelede ya u renga goloi.

Vhathu vha anzela u ṋanga khamphani ya khwine ya u thusa zwa nga zwa ngalafho kha ṱhoḓea dzavho ngauri vha vha tshi khou ḓivha uri vha tea u wana mutakalo wavhuḓi kana u vha na nyalafho yavhuḓi vha kone u alafhiwa zwavhuḓi ngazwo vha tshi vha tshi tea u vha tshi ṋanga khamphani ya khwinesa.

Ni tea u sedza uri mbuyelo dzaṋu ndi dzi fhio, dzi benefits dzaṋu ndi dzi fhio uri ni kone u ḓivha uri ni khou tea u ita mini, a ni ngo tea u ita mini, uri ni kone u khavarea kha gap cover.

Musi muthu o ḓiwana uri o u vhuongeloni, u vhuongeloni u khou balelwa na u ḓivha uri u khou tea u itisa hani, vhuongeloni tshelede yawe yo fhela yoṱhe kha medical wau, u khou tea u shumisa gap cover uri a kone u khavara zwithu zwoṱhe zwo salaho vhuongeloni, u khavara maḓuvha awe ane a ḓo vha a vhuongeloni heneyo na mishonga ine a ḓo vha a khou i shumisa.

Gap cover ndi akhaunthu ine vha vha uri vha i shumisa musi no fhelelwa nga masheleni sibadela, ndi yone ine vha i shumisa uri ni kone u ya phanḓa na u dzula henefho tshibadela unless kharali gap cover nayo ya fhela, ni vha ni khou tou u shuma u dzula kha dzi wadi ya nnyi na nnyi.

Vha khwaṱhisedza nga u rumela message nga murahu kana email uri mbadelo yavho nga ṱhingothendeleki yo kona u ya phanḓa kana yo swika tshikoloni kana yunivesithi.

Hu na muthu we a vhuya a a xelelwa nga masheleni a tshi khou ita dzi mbadelo dza akhaunthu, vha sa ḓivhi uri u khou ita mbadelo gai, ha vha uri o ita phoso a panga nomboro i songo teaho hanefho fhethu tshelede ya fhedzisela yo ya kha muṅwe muthu ane na zwino ha ḓivhei uri ndi muthu wa gai ende na honoyo muthu o fhumula ha khou amba tshithu.